Go dirisiwa seo gore mongwe le mongwe a kgone go itse ke bagolo ba gaabo kapa badimo ba kwa gaabo.

O ka ya o na le dijara di le eighteen kafa go feta, gore o kgone go tlhaloganya sengwe le sengwe se ba go rutago sona ebile ba go botsa sona.

Ga se go a tshwanelwa gore mosadi a be le seabe mo dipuisanong tsa lobola. Go diragala seo gore mosadi yo mongwe le yo mongwe a kgone go obamela melao ya molekane wa gagwe ebile a kgone go thekga lapa la gagwe.

Motho yo mongwe le yo mongwe yo a tlago moletlong, o tla tshwanelwa ke go apara setseba ge a tlile moletlong o.

Ba leloko ba tshwanetse go phatlhela moswi morago ga matsatsi a le a supa ge ba mmolokile.

Mosadi o tshwanetse a apare bontsho, a thibe tlhogo ya gagwe ka tikwane. And-e ebile, ga go a tshwanelwa go ja dijo tsa letswai, ebile ga a tshwanelwa go tlhakanela sekotlolo sa bojelo le motho yo mongwe.

Ubuntu ke ge motho yo mongwe le yo mongwe, a tshwanetse go bona motho e le motho. Re tshwanetse go thusana re le maAforika Borwa, ka ge ba re motho ke motho ka batho ba bangwe.

Mmangwane ke motswadi yo a belegweng ngwana and-e rakgadi ke bana ba motho le mmangwane.

Monyadi le monyadiwa ba tshwanetse go apara setso e lego . E le ka lebaka la go bontšha le go tlhompha setso sa gaabo rena sa Batswana.

Tsotlhe re di apara e le ka lebaka la gore re bontsha tlhompo go setso sa a gaabo rena.

Go jewa bogobe le nama e e lego gore e ka nna ya podi, kafa ya kgogo, kafa ya kgomo. Gare ga tsona tso tsotlhe, ke tsona ke itsego go di apaya.

Manyalo a bogologolo ke manyalo ao e lego gore o nyadiwa ka leloko le setso. Manyalo a gompieno ke manyalo a e lego gore berekisiwa goba go sebediswa madi gore monyadiwa a tswe ka mo lapeng. Gomme lenyalo la segompieno ke lona lenyalo le e lego gore basadi ba metlheng, or basadi ba jaana ba le rata thata.